Re fumana le ho rekiswa le dipoone le dipompong, mazimba, metsi, dipanana. Ho sa lokang haholo ke hore, ho sa bolokehang haholo ke hore na dipoone tsena moo ba di phehetseng teng, ho bohlweki na? Ho hlwekile na? Hobane ke ntho e tlo yang ka mpeng ya hao, e leng hore motho we e rekisa a se a e butse, e tla ho wena e ntse e tjhesa. Empa, potso ke hore na ho hlwekile na? le bo dijo, nama tsena tse besitsweng. Potso ke hore na dipitsa tsa bona bana ba pheha ka tsona di hlwekile na? Le sebakeng seo ba na ba rekisetsa ho sona, ba phelang ho sona se hlwekile na?

Dikoloi tsena di bohlokwa haholo hobane, ke tlo bua ka Bolt hobane ke yona ke tsebang. Ho na le hore o emele, di bohlokwa haholo, ho na le hore o emele taxi e tlale, ka nako eo o ya interviewing. Ha o request-ile Bolt, ka tsela eo o tlo fihla ka pele moo o yang teng. Empa ha o lo palama taxi, o tlo emela taxi e tlale pele, e nne e jike-jike ka wena, pele o ka fihla moo o yang teng. Jwale, di bohlokwa haholo hobane di entse maphelo a rona a be bobebe haholo. O kgona le ho fihla ka pele le tjhelete ya teng, ha se eo e kare imelang haholo. Mme e na le di-discount ka matsatsi a mang. Haholoholo jwang ha o le ngwana sekolo, di na le bo di-student discount, or weekly discount tsa batho ba eleng hore ba tlwahetse ho di request-a.

Ba bona e ka batho ba ba nketse mesebetsi, empa ha ba ba nkela mesebetsi. Ha ba bone hore, tse ding tsa dintho di bakwa ke hore batho ba bang ba ne ba latelwa ho ya mesebetsing. Ba bang ba sa fihle ka nako ho ya di interviewing, re fosa di-interview, ka baka la hore tlabe re emetse taxi e tlale, kapa tla be re emetse motho a itseng a fihle, pele taxi e ka tsamaya. Le hona ho pota-potoloha ha bona wa di-taxi, Ke yona o etsang hore batho ba tene ba balehela di Bolt-eng. E ne o fumane hore ba o kare, ba ikutlwa ekare, batho ba di-Bolt le di-Uber ba ba nketse mesebetsi. Empa tjhe, ba batla mesebetsi jwalo ka bona, jwalo ka ba batla ho beha dipapa malapeng a bona, di tafoleng. Le bona batho bana ba etsa mesebetsi ya bona hore, ba kgone ho reka dijo malapeng a bona, hore bana ba bona ba kgone ho ya dikolong, ba kgone ho ba le dijo ka tlung, matlong a bona. Sebedisano mmoho ke yona ntho e ka lokelwang ke ho etsa, re ka e etsang kaofela.

Monga taxi, o tsebe fela hore taxi ra e nka le batho bana, re tlo ba batlela taxi e nngwe, hobane o palamisitse batho ba bangata haholo. Ha o ka fumanela kotsi moo, ha taxi e tletse haholo, ba bang ba batho ha ba no fumana tjhelete ya Road Accident Fund, ka baka la hore wena o tlatsitse batho haholo ka taxi-ing. E ne eno ha e molaong. Ka tsela o latele melao ya tsela, ya rona mona naheng ya rona. Hobane ha o ka fumana kotsi, wa fumanahala hore ne le tletse haholo ebile le feta tekano ka hara taxi ena. Ke wena a beileng maphelo a batho tsietseng, hobane mohlolo o mong, taxi ena e tla be e imetswe haholo. Ke ka mokgo e fumaneng kotsi kapa batho ba bang, bana ba sa dudiseha hantle ba e push-etsa ka thoko.

Ka moo ke bonang re sokola ka teng ho ya, ho kgutlela hae kapa ho tla mosebetsing. Ke na le koloi, ho jwang, ho ha jwang ha nka ra, la patala, e mong le mong a patala five hundred ka kgwedi hore ke kgone ho le tlisa, ke le lona mosebetsing ka koloi ya ka. Mme, le ha ke kgutla, ke kgutle ke behe e mong le mong motseng wa hae. Ho ka ba betere haholo, hona le hore re tlo ema mona. Le e bona jwang tsela e ke e buang ka yona? Kapa le na le tlhahiso e nngwe e re ka e etsang, kapa re batle koloi ya motho e mong eo a tlo re batlang ditjhelete hore a re tlise mosebetsing, a ba a re late, a re ise mahae.

Tjhe, ha ke so e sebedise Metrorail. Empa ho ya ka nna ke hore ha ya bolokeha, tse ding di bolokehile, tse ding ha di a bolokeha. Ditsotsi di ngata haholo moo, haholoholo bathong ba theohelang hoseng haholo, kapa ba di sebedisang e le hoseng haholo. O ka fumana hore ba bang ba bona ba nkuwa poho, ba bang ba bona ba nkelwa ditjhelete le di-phone ka mono ka Metrorail. Jwale, ha ke so e palame ebile ha ke tsebe motho a kileng, a e sebedisang, empa ke utlwela ditabeng mona marangrang hore ha ya bolokeha haholo.